Hlela isikhathi esijwayelekile sokufika emsebenzini, bese ufike uhlele kuqala ukuze kube nomkhawulo yokulinda itekisi ngesikhathi esivumelekile. Sebenzisa izindlela ezehlukene, ukuhamba ngamabhasi, ukuzama ukufunda izindlela ezihlukene ezihambayo, usebenzisa isitimela noma ukusebenzisa izimoto zomphakathi. futhi ungaphinde ngicabange futhi ukusebenzisa u-Uber ye-ride sharing-i noma ukusebenzisa o-Bolt. Lokho kungangisiza ukuze ngikwazi ukugcina ukufika emsebenzini ngesikhathi, ukuba nedatha, ukuze ngikwazi ukugugulisha imephu, ngikwazi ukurikhwesta ukuze u-Uber noma u-Bolt uzongilanda ngifike emsebenzini ngesikhathi esifanelekile.

Iqiniso ukuthi abantu abaningi kuhlanganisa nalabo abasebenzisa izimoto zenkampani zokuthutha, njengo-Uber noma u-Bolt, bangase babhekane nezinkinga ezithile ezifana nokubanjwa noma ukuhlaselwa ngesikhathi basasebenza lezi zinsiza. Lokhu kungase kube nesizathu ezahlukene ezifana nokungaqondi kahle phakathi komshayeli nomthengi. Izimo, izimo zomgwaqo noma ubungozi yokuhlukunyezwa. Imini, imininingwane ethile iyadingeka ukuze sihlaziye kahle izinkinga ezilandelayo kodwa kubalulekile ukuqaphela imithetho yokuphepha kahle nezindlela zokuxhumana uma kudingeka ukuxazulula lezi zinkinga.

Sawubona, nogada. Bengisacela ukubuza ukuthi ngabe yini imbangela edala ukuthi izitimela zidileye namhlanje. Sekuphele isikhathi esiningi ngilapha izitimela zihamba kancane kanti nami ngijahile ukufika emsebenzini. Kungabe yini imbangela yokuthi izitimela zihambe ngesikhathi esingabekwanga?

Uma kungenzeka umshayeli wetekisi kufanele ame bese ebheka ukuthi umuntu ushayiswe yini, kanjani. Lokhu kuzoba isinqumo esihle, noma yize umshayeli engase ahluleke ukungamisi, ukungamisela. Ukwazisa amakhasimende ukuthi izinto zibhalele kahle yokuba kuhle. Uma kunezingozi kubalulekile ukuthi ukuqinisekisa ukuthi yonke imithetho nezinto ezifanele zifakwe kahle. Ngokwesikhathi sokuphendula umshayeli futhi ukugcine ukugcinwe evikelekile kumuntu umshayile, omshayisile.

Ngicela uxolo, kodwa ngizizwa ngikhathazekile. Ngabe ungakwazi yini ukwehlisa itekisi noma ajike, ngoba ngiyaxakeka ngiyaxakeka futhi ngithanda ukubuyela ekhaya kahle, ngiyabonga. Uma ungakwazi, uma ungakwenza lokhu. Lokhu kuzobe indlela enobubele kodwa ephumelelayo yokucela ushintsho.

Ngenkathi ngishiywe yibhasi lohambo elikude, kwakumele ngikhave isikhathi esasibekiwe. Ngenxa yokulibaziseka amatekisi ngangakwazi ukuthi sikhave isikhathi. Ngaphoqa, ngafika ibhasi selihambile kwaphoqa ukuthi ngihambe ngiye kwisitobhi esilandelayo, ngizama ukugibela ngiyofika kuleso sitobhu sasizothatha ibhasi la lalizothatha khona abantu abantu besibili, ngafika khona ngesikhathi. Ukube angikwazanga ukugibela, ukuphinde ngigibele ngiyokhava ibhasi kwesinye isitobhu, ngabe kwaphela kanjalo ngohambo lwami ngabe ngagcina ngingakwazanga ukuqhubeka nohambo lwami.

Yebo, amanani omshwalense aphezulu angaba nomthelelo esinqemeni sokuthenga imoto. Lokhu kungenzeka ngenxa yokuthi umshwalense ikakhulukazi uma imoto yakho ihlobene nezinye nezinye izinto ezifana neminyaka yakho. Uhlobo lwezimoto noma umlando wakho wokushayela kungaba yinkinga yezezimali. Uma imishwalense iphezulu kungaba nzima ukukhokha izindleko ezingenziwa njalo ngenyanga, ezingenziwa njalo ngenyanga okungaba nomthelela ekuthatheni isinqumo sokuthenga imoto.